Dumelang ne re kopa ambulance hle re ka mona ka , ke founa mabapi le nkgono. Nkgono o na le bothata wa kula ekare e kgathello ya hae ya madi e phahame haholo. Jwale ne ke re ke founele. Ditshebeletso tsa di- ambulance di tle ka mona. Ka mo nkgono a leng teng. Ee hobane le tlo hlaha ka mona ho tloha ka Sebokeng le tla ka . Ke kopa hore ha le fihla ha Tekane, le tlo nyolosa ka bridge le theose ka bona ha le qeta ho theosa ka bona. Ke kopa le seke la kena seterateng se qalang le seterata, sa bobedi la se tlola. Seterateng sa boraro, ka right-teng ntlong ya boraro ka left-eng. Ke mo nkgono a leng teng hona jwale je ntse ke na le nkgono, ke eme le yena, ke tla ema kantle ka sekontiring. Ke emele ambulance ee ke kopa le potlake hle, O bonahala a se hantle e le kannete.

Ba fumana di-licence tseno ka ditsela tse seng molaong. Ha hona tsela e nngwe hape ya hore koloi e seng maemong a matle hore e ka kena tseleng. O fumane e le tseleng. E sebetsa e le tekesi ebile e na le license ya koloi. Jwale hono ho hlakisa hore a teng manyofonyofo a etsuwang mono department-eng ya di-licence. E fang banga ba dikoloi tsena tse seng maemong a matle di-licence tsa hore e be batho ba e bang ba ka kena kgwebong ena ya ditekesi.

Mmuso wa Afrika Borwa o kenya tshebetsong melao, dipetlele le ditleniking ho netefatsa hore maqheku a fitlhela ditulo tsa mabidi. Molao ona o akaraletsa ho boloka ditulo tsa mabidi di le di ngata ho fa bakudi ba hodileng monyetla wa ho fihlella ditulong tsena. Ba tla fihlella ditulong tsena pele le ka morao hore ba fumane thuso. Mmuso o ikemiseditse ho kwetlisa basebetsi ho thusa bakudi ba hodileng ka ditulo tsa mabidi. E tla ba basebetsi bana ba tla nkang boikarabelo, ba hlokomelo ya ditulo tsena. Mme ba tla netefatsa hore di maemong a matle, a hlwekileng le hore di sebediswa ke maqheku a rona e le kannete.

Re leboha haholo banga ba rona ha le re tholletse tekesi e tla re latang e re kgutlisetse. Empa re na le bothata bo boholo bo re amang mabapi le tekesi enana e le re batletseng yona. Motho oo wa tekesi o na le hore a ska re lata moo a tshwanetseng hore a re late teng. Jwale ne re kopa hore hobane lona bang ba rona , ke lona le re tholletseng yena, le mpane le bue le yena le mo hlalosetse bohlokwa ba ho re lata moo a tshwanetseng hore a re late teng. Re a leboha haholo ka thuso ya lona le tshehetso ya lona e ntseng le re tshehetsa ka yona mona mosebetsing.

Ke ka ikutlwa ke salletse morao bophelong hobaneng e tla be e le nna fela ya senang koloi. Empa metswalle ya ka yohle e na le dikoloi. Le ha feela ke ka ithola mohlomong e ba ntho e amang ka tsela e nkutlwisang bohloko. Ke ka lokela hore ke ikhopole hore ke leetong la ka bophelong ba ka. Hore le nna nako ya ka e ya tla mo ke tla kgonang hore ke ithekele koloi. Ntle le hore mohlomong ke tate ke ikenye dikolotong tse ka hodima hlooho ya ka. So, nka tshwanela hore le ha ke utlwa bohloko hore ke salletse morao, ke ikhopole, ke ikgothatse hore le nna nako ya ka e ya tla, ke e emele nako eo ya ka.